Ngingaqale ngibheke ukuthi inani phakathi, ikhandiwe ngani. Ngibheke, ukubheka kwami ukuthi ikhandiwe ngani, ngisuke ngibheka ukuthi lokho lezo zinto ekhandwe ngazo ziyahambiselana noma azihambiselani nomzimba wami. Ngibheke futhi izinto ekuthiwa ezinye ezinazo abangazishongo eceleni, ubheke zona ubone ukuthi zihambiselana nawe kangakanani. Bese uhambe futhi ubheke ukuthi idliwa, lezi yona ithengwa ngabantu abanjani, ngoba ungathenga into kanti ayikhandelwanga abantu abafana nawe, bese ekugcineni ihambe isikulimaza. Kumele ubheke into oyibonayo ukuthi osuyifundile futhi ukuthi ehambiselana nawe, noma ikhandelwe abantu abane le nkinga wena onayo.

Lolu lwazi olutholakala emtholampilo olutholwa omama abasanda kuzala, lubalulekile ngesizathu zokuthi uma bengenalo lolu lwazi bangapha ingane ukudla okungafaka impilo yengane ibe sengozini, futhi bangayipha nezinye izinto ezingayilungele ingane engakakwazi ukuthi yona izidle futhi izisize zikwazi ukukhula. Uma abazali, uma omama abasanda kuzala bengayi abakayazi into, uma bengayi emtholampilo abayazi into abangayipha ingane ukuthi iyidle, ezoyisiza ukuthi isheshe ikhule, ikhule, isheshe ikhule futhi nayo ithole impilo engcono.

Ngingaqala, ngokuba ngimbuze ukuthi yini emhluphayo. Bese ngimbuze ukuthi ngingamsiza kanjani. Uma enenkinga leyo emenza ukuthi abukeke esengcindezekile. Futhi enye into engingayenza, ngingaba, ngingakhuluma naye ngale ndlela enhle engamenza ukuthi azizwe edingekile futhi azizwe ephephile kimi ukuthi angichazele ukuthi iyiphi inkinga anayo engingamsiza ngayo. Futhi ngingathi uma ngimsiza, ngimbonise ukuthi angangithemba futhi ngingamsiza nale nkinga yakhe. Ngingabhekana nazo zonke izidingo zakhe nezinkinga anazo ngaleso sikhathi leso ngihleli naye ngimsiza.

Impela abantu abanalo ulwazi ngokuthatha i-booster shot, ukuthi yini ikanjani uma usuyitholile imiphumelo yayo uma ususanda kuyithola. Manje, abantu bavele bacabange ukuthi uma usuthathe yona le-booster shot ye-COVID-19, uzovele vele, uzovele ube-right kungenzakali lutho. Kanti uma uthatha lo mgomo lona uzozwa engazathi uyagula kancane ngoba wona usuke uqinisa amasosha omzimba. Manje, abantu ngokungazi bawubona lo mjovo, lo mgomo uyinkinga futhi uyingozi, kanti uma bangazi ukuthi kumele engazathi uyakugulisa kancane kuze uzokwazi ukuqinisa amasosha akho omzimba, angeke bakusho ukuthi uyingozi. Bangaze bawuthakasele futhi baze batshele nabanye ukuthi abahambe bayogoma.

Izifo abantu abajwayele ukuzelapha ngemithi yesintu, izifo ezinjengomkhuhlane, kube izifo ezinjengengculaza, kube o-TB, nani nani. Yizo lezo zifo lezo, ekuyiwa enyangeni ukuthi bahambe bayokunika amakhambi amabili, amathathu ukuthi akusize ukwazi ukwenqoba lezo zifo lezo.

Ngaqala ngokumbingelela ngephimbo elihle, ngimbuza ukuthi kukhona into emphethe kabi. Wabe esechaza inkinga yakhe. Ngabe sengimnika usizo futhi ngabe ngimtshela, futhi nangephimbo elizomenza ukuthi abone ukuthi angangethemba. Ngabe ngimtshela ukuthi uma asanenye inkinga angabuya kimi azothola usizo, uma exakile angabuye azothola usizo kumina, ngizwa acele usizo, ngingabuye ngimbuyisele lona, ngimsize futhi ngimnike usizo.

Abanye abantu bewela ngemikhiqizo yezempilo mbumbulu, yingoba abantu basuke befuna usizo ngenani eliphansi. Manje uma kuzofika umuntu athi ungathola usizo ngenani eliphansi, bese ayamamethemba ngoba usuke naye engenayo imali eningi. Manje, lokho kuphoqela ukuthi ahambe ayofuna usizo ngemali ephansi. Uma manje kuzofika lo muntu athi nansi usizo ngemali ephansi, uyamethemba ngoba akanayo leyo mali enkulu, kodwa uzomnika yona le ncane ukuze athole usizo. Abantu balifaka kanjalo ithemba labo ebantwini ngoba bafuna usizo ngemali ephansi. Abafuni ukuqondisisa ukuthi usizo kukancane ukuluthola ngemali ephansi, kodwa usizo, esikhathini esiningi lutholakala ngemali ephezulu.

Into engaqale yenziwe abazali ukuthi, uma ingane isifike esikhathini sokuthomba. Bangaqale bakhulume nayo, bayazise ngokuthi kukhona into ekuthiwa ucansi, futhi ucansi oluphephile bangalenza kanjani. Futhi iyingane bangazibonisa ukuthi esikhathini esiningi akumele uvume ukwedideka ngezinto zezwe ezi zinto ezinjengocansi. Futhi izinto abazali, uma befuna ukunciphisa izinga lezingane ezizalayo, izinto abangazenza ukuthi, bathembise ingane into ethile, ukuthi uma ungafika kwiminyaka ethile, usaphelele, ungakayenzi izinto eyithile, ngizokunika mhlampe imoto, ngokwesibonelo, ngingakunika imoto. Izingane eziningi zingayekela ukuzala, zingayekela futhi nokwenza ucansi olungaphephile. Izwe lingaphepha.

Uhulumeni ungawasekela amalunga omndeni anakekela iziguli ezikhulile emakhaya. Ngokuba wona uwandise imali leyo yeziguli, uwandise imali yezibonelelo zeziguli. Noma uma ufuna ukweseka abantu bawo, ungavele uhulumeni, wakhe indawo la khona wona ungathatha bona abantu asebebadala abagulayo, bese bayabanakekele, babaphe inakekelo edurayo, noma eyamanani aphezulu, ukuthi abantu bakwazi nabo ukuphila. Uhulumeni angabanakekela bona ngokwakha lezo zindawo, bese baqasha abantu abazobasiza babanakekele. Babasize, benze iyimpilo zabo zibe lula.

Ngingaqala ngokuba ngimbuze inkinga, abhekane nayo, bese inkinga yakhe ayayichaza kumina. Bese ngimeseke kuyo ngimetshele ukuthi yena ungcono kunalezinkinga zakhe, futhi akekho umuntu ongandluli ezinkingeni, wonke umuntu nezinkinga abhekana nazo ngaleso sikhathi. Kodwa kuwumsebenzi wethu njengabantu ukuzinqoba, kuze sizokwazi ukwakha ikusasa elingcono, noma sifeze amaphupho ethu, noma sifeze izifiso zethu, noma sijabulise abazali laba abasithembile ukuthi singaze siphumelele uma singabhekelelanga phansi kulezozinto eze esihlukulile ngaleso sikhathi. Into engingayenza ngingavele ngimtshele ukuthi akazethembe, afunde ukuba abone ukuthi impilo ayikho nzima ngaleyo ndlela. Yena akagxile ekuthenini ufuna lokhu akufunayo, noma ufuna ukufeza izifiso zakhe, angafinyelela ekugcineni kwakho konke, uma engazethemba.